Tshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki, go ka thusa motshameko ka ditsela tse mmalwa. Sa ntlha, go mofa thuto ya go nagana ka potlako le go etsa ditshweetso tse di potlana. Sa bobedi, go mo thusa go itlosa bodutu ka nako e a senago tiro kgotsa o phomola morago ga sekolo. Metshameko e e khaisano, e ka dira gore motshameko a ithute go dirisana le ba bangwe le go ba obamela melao ya motshameko. Ka jalo, go tshameka metshameko ya se ileketeroniki go ka nna monate le go thusa mo go ithuteng le go itlosa bodutu.

Ke akanya gore go nna teng ga metshameko mo mehaleng go ka fokodisa go tshameka ka namana ya metshameko ka nako nngwe. Fa motho a nna mo megaleng a tshameka fela mo metshamekong ya inthanete, o ka palelwa ke go tshameka le ditsala ka tsela ya setso. Go tshameka le ba bangwe ka namana go thusa mo dirisaneng, go aga dikamano le go ithuta go obamela melao. Metshameko ya inthanete e kgona go nna monate, mme ga e tshwane le boitapoloso jo motho a bo fitlhelang fa a tshameka le ba bangwe ka namana. Ka jalo, go botlhokwa go nna le teka-tekano fa o tshameka metshameko mo megaleng le ka namana.

Motshameko o mošwa e ka leka FIFA kgotsa Call of Duty ka gonne e khaisano e e tseneletseng, e e khatlhang. Metshameko e e na leng kgaisano e dira gore ke ithute go etsa ditshweetso ka potlako le go ikemela mo di kgwetlhong, ebile e thusa go leka maano a me ka boithaopo le go tlholwa ke diphologolo tse dingwe. Ke rata gape gore metshameko e e na leng khaisano e khona go itumedisa le ho dira hore nako e ye ka potlako. Ka jalo, ke tla simolola ka metshameko e e nang le khaisano e e tseneletseng hore ke khone ho itlosa bodutu le go itlhabolola.

Tsa se ileketeroniki di fetola tsela e metshameko e tumileng ya gompieno e tshamekiwang ka yone ka tsela e kholo. Ka tsone, batho ba khona go tshameka metshameko ya intanete le batho ba ba kwa khole mo lefaseng. Se se dira gore metshameko e nne e e potlana, e khaisano le eve nang le dikgwetlho tse di fetang tsa metshameko ya setso.

Ya se ileketeroniki ka gonne e nthusa go itlosa bodutu, e khona go nna khaisano e e khatlhang, e e ntseng mo nakong e e khutshwane. Ke rata gore ke khona go tshameka le ditsala le batho ba bangwe mo lefaseng. Metshameko e e tlisa ditlhopha tse di farologaneng le dikhwehlo tse di ntlhagisang go nagana ka potlako. Ka jalo, ke e rata ka gonne e monate ebile e thusa go iketlisa le go ithuta dilo tse diša.

Motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, go tlhokeha komputa kgotsa smart phone le internet-e e e tseneletseng. Go botlhokwa go nna le account mo motshamekong hore o khone ho tsena le go boloka ditlhogo tsa gago. Metshameko e e tumileng ya mo inthaneteng e akaretsa FIFA, Call of Duty, ke khaisano e monate mme e thusa go tshameka le batho ba bangwe mo lefaseng. Ka jalo, go tshwanetse go nna le didirisiwa tse di siameng le inthanete e e tseneletseng gore o itumele metshameko.

Ka motshameko wa mo inthaneteng o sa kgaotse, o ka ikutlwa o lapile le go nna le kgatelelo mo bathong ba bang. E ka ama boroko jwa gago le go dira gore o palelwe ke go tsaya nako ya phomolo. Motshameko o ka dira gore o nne le kgatelo e e fetang e e siameng fa o sa kgaotse. Motshameko wa me wa mmamoratwa wa mo inthaneteng ke FIFA ka gonne ke khaisano ebile ke monate go tshameka le ditsala. Ke e rata ka gonne e nthusa go ithuta maano le go itlosa bodutu ka nako e e khutshwane.